Abantu abaningi engibaziyo ebakolota amabhanga nabantu ebagcine bacabanga ukuyoboleka imali ebhange. Isizathu esenze ukuba bayenze lokho ngobuningi babo uma ngibabuza kusuke kuwabantu ebafuna ukuthenga imizi, noma kuwumuntu ofuna ukuyakha ekhaya kodwa anganayo imali eyanele yokuba uma aqala ayakhe angaqala ayakhe aze aqede ngaphandle kokuma. So, inkinga, so abantu babona kuba ngqono uma ahambe aye ebhange ayoboleka imali ukuthi uma aqala akha angami aqale aze aqede, uze ume umuzi. Bese emvakwalokho, ubuyisela imali ayibolekile ebhange.

Kubaluleke kakhulu ukuba ube ne-akhawunti yasebhange uma uwumuntu uphila emhlabeni esikhathini samanje. Ngokuba kuzoyenzakala ukuba ufuna ukuthenga imoto, angeke uthengiselwe imoto uma ungenayo i-akhawunti yasebhange. Uma ufuna ukuyothenga umuzi ayi, cash uzowukhokhela kancane kanqane. Angeke uwuthole umuzi wasebhange uma unganalo ngeke uwuthole umuzi uma unganalo i-akhawunti lasebhange. Uma uwinile amakhompethishini kuwumuntu othanda ukudlala imidlalo yamakhompethishini, uma uwinile angeke uhole uma unganalo, unganayo i-akhawunti yasebhange. So, konke okuningi okwenzayo kubalulekile ukuba ube ne-akhawunti yebhange.

Ukuba ne-app yebhange kumakhalekhukhwini kuyenze umehluko omkhulu empilweni yami. Ngokuba sengikwazi nokukhokha, sengikhokhele ugesi, ngihlela endlini ngaphandle kokuba ngiyobamba ulayini omude waseShobhilayithi. Ngikwazi uku-check-a i-statement ngihleli endlini ngaphandle kokuba ngiye ebhange, ngikwazi ukuthumelela umuntu imali ngaphandle kokuba ngiye ebhange. Uma ngikhathele ngingafuni ukuya ebhange ngiyobamba ulayini wasebhange ngiyakhona ukuyenza into ku-app kumakhalekhukhwini. Ngikhone uku-renew-a ilayisensi. Ngikhona ukuthumela imali, ngikhone ukuseyiva. Ngikhone ukuvula ama-investment nge-app yebhange. Ngaphandle kokuba ngiye ebhange, ngiyobamba i-line ende. So, mina kimi iyenze umehluko omkhulu ngoba igesi sengiyakwazi ukuyithenga, i-lotto ngiyakwazi ukuyidlala ku-app yebhange.

Akusiwo umqondo ophusile ukuboleka imali for umshado. Indoda enjani eshada ngemali yokuboleka? Umshado muni wona loyo ozophumelela ngemali yokubolekwa. Uma ufuna ukushada mele useyive, ubeke imali eyanele, ulobole. Kuthi uma sewuqedile ukulobola usebenze futhi, uma sewuqedile ukusebenza, ubeke imali eyanele yokuba ushade ezokhavarapha yonke into, wonke ama-costs, zonke izindleko. Uma unganayo imali eyanele, ungamane, ungaya e-court uyo-sign-a or noma ungazenzela umshado omncane nje ongeke uze ukudle esikhwameni kunokuba uyoboleka imali for umshado.

Amakhadi wezikoloto, athi ngiqale ngokuqala ngokuhle akwenzayo, uyakwazi ukuthatha uphinde ukhokhele late noma unganayo imali uyakwazi ukuya esitolo uthathe ikhadi lakho, uthathe okufunayo bese uzothi masewunemali uphinde ubhadale later, isikhathi sesihambile. Kodwa okubi ngawo, uma uthatha iy'mpahla, ngicela ukuyenza umzekelo, uma uthatha iy'mpahla ze-five hundred uma usukhokha awuyi kokhokha u-five hundred uyokhokha imali ene-interest kunale mali oyithathile. Ima uthathe iy'mpahla ze-five hundred uzophinde ukhokhe maybe u-eight hundred noma ingaphindwa kabili le mali oyithathile ibe thousand. So, yibo ububi bama-credit card lobo.

Uma uwumuntu ojwayele ukuboleka imali, ungaziqinisekisa ukuthi awusabi zikweletini ukuze uphile. Ngendlela yokuba ungaya ekumabhenki lawa abadala abantu lawa asiza abantu ebasezikodwetini. Uyafika ubhalise, bakubhatalele zonke izikoloto kodwa bayenza sho ukuthi wena njengoba bazokubhatalele iy'koloto zakho, maybe for five years awuyenzi sikoloto awuthathi nex yesikoloto uze ucede ukubhatala bona. Kodwa bona bakubhadalela zonke iy'koloto. Kuthi uma sewubaqedile ukubhadala, sewuqedile ukubabhadala ungaphinde uthathe isikoloto ngoba uyazi ukuthi kubuhlungu ukuhlala five years ungakwazi ukuthatha nex ngesikoloto.

Umalumekazi wami bekanomshwalense wempilo wawuthatha bekawukhokhela every month. Kuthe nala sekushona khona umyeni wakhe isimo bekanganalutho endlini ngoba umyeni wakhe bekagula ahamba aye esibhedlela. So, zonke iy'mali bebanazo bazithatha besiyisebenzisa for ukuba umyeni wakhe abanempilo engcono. , bhadi lelo umyeni wakhe wahamba wasishiya emhlabeni. Kodwa kuthe masekashonile, insurance yakhokha wabanayo imali yokufihla umyeni wakhe. Kuthe nananoma umyeni wakhe esekaqedile ukumfihla bamupha okuncane kokuba futhi aziphilise, waphila wakhona nokurinoveyitha indlu yakhe wayakhaya ikhaya lakhe kabusha wazithengela nemoto. So, umshwalense wempilo umncedile kakhulu kakhulu.